Dithulaganyo tsa go nosetsa kgotsa tsa go jala di thusa thata mo Aforika Borwa. Molemi mongwe le mongwe ke kgona go feleletsa mosebetsi wa gae ka natla a itse gore go na le thuso a a e tholang mo tswelelopele ya go jala gonne go na le dintho tse a di berekisang go 'ira mmereko wa ge o be molemo.

Ditshengwa tse di emeng di ka oketsa jang? Ka go ka fokotsa bontsi jwa go sa tlogeletse dintsi, ditlakala le malao a di a nyakegago go dira manyoro.

Go phutha le go dirisa dimela tsa setso tse di ka jewang ke botlhokwa jo bogolo mo botshelong jwa rona, go akaretsa botsogo, setso, moruo le tikologo. Dimela tsa setso di tletse di phepo tse di tlhokegang mo mmeleng. Lerotho le humile ka calcium, morogo wa thepe mosukujane le lengana a thusa mo ditlhotlhomisong tsa mpa mo gare le mafatlha.

Go na le dikgotlha ka tse di fanang ka monyetla wa bašwa ba ba itirelang tirisano, kgatiso ya kitso le di poloto ka mo ditiragalong tsa temo le ya dijo. Maiteko a go kgatlha bašwa go dirisa thekenoloji, megopolo e mentshontsho le ditsela tsa motlhofo tsa tiriso ya kitso gore temo e nne le bokamoso jo bo tlhomilweng ke bona.

Peo ke sengwe sa botlhokwa mo temong, ke yona tshimologo ya botlhokwa ya botshelo jwa dijalo. Ka go akaretsa peo go tlhagisa le tlhokomelo ya dijalo tse di simololang go tlhoga. Peo ya thobo e tla nna e oketsega, peo e na le maatla a botshelo, ke yona e golang go nna semela jalo kakanyo ya boleng jwa peo e botlhokwa thata mo go netefatseng gore semela se tla tshela sentle se nne le nonofo, se itshokela maemo a tikologo.

Go tlhokomela ditshingwana tse di emeng go ikaegile thata ka mofuta wa ditshingwana, sebaka seo di leng mo go sone le maemo a bosa. Le fa go ntse jalo, ditshingwana di botlhokwa tota mo bathong ba mmala o montsho, mafelelong a a nang le maemo a bosa a a tshwanang ke a e leng gore tlhaga mo dikgweding tsa Motsheganong.

Kutlwisiso e e boteng ya dithuto which is theory, e thusa baithuti go tlhaloganya melao mekgwa le di tlhotlhomiso tsa temothuo. Go tokafatsa bokgoni le maiphitlhelelo which is practical experience e ruta baithuti go dirisa kitso ya theory mo lefatsheng la nnete.

Ditshingwana di ka nna dijo tse di sa tlholeng mo lefelong go tshwana ka le ditlhare tsa maungo, ditlhare tsa motlhware. Diphologolo tse di nnang mo ditoropong jaaka dinonyane, diphologolo dilo tse di farologaneng dikgogo, diphiri tsa naga, di ka bona dijo mo ditshingwaneng tse di emeng.

Di-university di leka go kopanya kitso ya setso mo thutong e e tlhomameng ya temothuo. E ka nna le mabaka go tshwana le pharologanyo ya kitsiso le mekgwa, kitso ya setso gantsi e fetisiwa ka molomo mme ga e nne mo dingwalong. Fa thuto ya sekolo e ikaega ka dipatlisiso le dingwalo tsa go kopanya tsela tseno tse pedi go ka tlhola teka-tekano le kutlwelobotlhoko go mefuta ya bobedi ya kitsiso.

Basadi ba bangwe ba theilwe mekgatlho e rotloetsang basadi ba bangwe go tsena le go atlega mo temothuong, e le go agana le dikgwetlho tse ka kopanang natso. Mekgatlho eno e akaretsa go rutana go abelana maitemogelo le go rotloetsa tirisanommogo ya basadi mo temong.

Dithuto di ka rulaganya ka tsela e di akaretseng borra saense jwa temothuo mmogo le dikarolo tsa kitso ya setso, mekgwa ya setso ya temo, ditlwaelo tsa selegae, kgopelo ya dipula, kabo ya peo.